Into ebalulekileyo xa usebenzisa ibhanki kwi-intanethi kukuba ungazifaki iinkcukacha zakho, and naba bantu bafowunayo bafune izinto ungabanaki kuba babona bathatha iimali zabantu.

Ewe, inceda kakhulu yona i-cellphone banking kodwa ke ingathi nemigaqonkqubo leya into inganokhuselo kakhulu kwiinkcukacha zabantu. Kona iluncedo kakhulu nasebazalini kuba abantwana bakhoyo ababahloniphi abazali.

Ewe, umgalelo wokutya unceda kakhulu ekubeni ukwazi xa kuphela unyaka wehlule ukutya ngokuba apha phakathi enyakeni uye ulungise ezinye iingxaki zakho njengomfemeli.

Ewe, ixesha elinintsi akuzizo zonke iinkampani zikamasingcwabane ezinobunyulu. Kodwa ke ingathi nabantu xa engena i-inshorensi le angakwazi ukuqaphela ukuba isebenza kanjani, abuzisise engekabi lilo ilungu aqiniseke ukuba into ithini.

Ewe, ingathi yona iNSFAS le ingakwazi ukukhulula izimali zabantwana usaqala unyaka. Kungathi ngooJuni, ngoo-Oktobha kumnxa kusathethwa ngento zeNSFAS kuba akababhatalanga abantwana.

Ewe, into edale abantu bayoboleka iimali zabo koomatshonisa kungoba iibhanka ezi zithatha ixesha ube wena ufuna nje uncedo olukhawulezileyo ngemali leyo. Iibhanka zithatha iiveki mhlawumbi ezintathu ukuya kweyesine ukuze ikunike, ingakumbi ke xa ungasebenzi abakunikeze ilowuni leyo.

Ewe, kuba ngcono kakhulu umntu xa esebenza akwazi ukuvala ityala lakhe. Ngoba amatyala amanintsi ubhatala nje kancinci kancinci akuthiwa libhatale lonke ngexesha elinye uligqibe.

Ewe, i-inshorensi nje yexeshana yona ayikwazi ukunika imali ngesaquphe kwaye ithatha ixesha ukuhlolisisa umonakalo waloo nto bewufuna uncedo ngayo.

Ewe, ndingamcebisa ndithi mna akubalulekanga ukuthatha into ngetyala kube kungekho ukungxamiseka kwayo. Noko into xa ingekho ingxamisekanga ungakwazi ukulinda ixesha udeske ube nayo imali yokuyenza.

Ewe, laa mali iye incede kakhulu umntu xa ephelelwa ngumsebenzi. Njengamqeshi loo nto leyo nawe ikwenza uzive ukhululekile kuba umqeshi wakho xa ephelelwe ngumsebenzi angakhali ngawe uba zange umnakekele.

Ewe, into edala abaqhubi abanintsi bangenayo i-inshorensi yemoto kukubiza kwayo. Ithi ibiza injalo xa wenzeleke ingozi okanye ibiwe imoto yakho bathathe ixesha ukukunceda babe bekuxelela ngezinto imiqathango kodwa ubungayixelelwanga ngokuya ubusayithatha le inshorensi.

Ewe, kukujonga indawo le isakhiwo sakho usakhe kuyo. Umzekelo awunokwazi ukutyala i-inshorensi yokwakha emakhaya, i-property investment ukutsho, kodwa ke ifuna kube ngasezidolophini apho waziyo ukuba abantu abanintsi bayaludinga uncedo lwezindlu.

Ewe, i-inshorensi yona yobomi iye ithathe ixeshana nje ukubhatala kwaye iyabiza apha epokothweni. Yingako nje abantu abaninzi bengakayithathi i-inshorensi yobomi, kukuba iinkampani ezi zeinshorensi ziye zenze uphando lwazo oluthatha ixesha ube imali leyo uyidinga ukuyisebenzisa.

Ewe, kukwenza lula kakhulu ukuthumela imali ngefowuni kuba ikunceda ikongele ixesha kunye neendleko zokukhwela usiya kuloo ndawo.